Postpartum contraception e bolela mekgwa ya ho thibela bokgatjhane e sebediswang ka mora pelehi ho thibela bokgatjhane bo sa rerwang. Dintho tseo o ka kgethang ho tsona dikenyeletsa mekgwa ya di le mekgwa ya ho thibela ho kwala le ho kenya di-implant. Dintlha tseo o lokelang ho nahana ho tsona ho kgetha mokgwa dikenyeletsa nyantsha, ho hlaphohela ha ngwana a hlaha, ho sebetsa hantle, dintho tseo motho a di ratang le history ya bongaka. Setsibi sa tlhokomelo ya bophelo se ka thusa ho fumana mokgwa o nepahetseng bakeng sa ditlhoko le maemo a motho ka mong.